Ukubeka phambili ukhuseleko kunye nentlalontle yomntu oxhatshazwayo, impatho gadalala, ngakumbi xa ibandakanya ubundlobongela ayinakuze yamkeleke kwaye kubalulekile ukuphendula ngokucingisisayo nangenkathalo. Nanga amanye amanyathelo angundoqo olunokuthatyathwa lusapho, mamela kwaye ukholelwe. Inyathelo lokuqala kukumamela umntu ova ubunzima ngaphandle kwesigwebo. Kubalulekile ukuba bazive beviwa kwaye baxhaswe. Ukuqinisekiswa kunokuba namandla ekuncedeni ukuba bazive bekhuselekile ngokwaneleyo ukuba bathathe amanyathelo angaphezulu.

Ukuba ndibona abantwana abancinane bexhaphaza umntu ongaboniyo, ndandiye ndingenelelele ngoko nangoko ukuze bayeke. Ndandiya kubo ngokuzolileyo kodwa ngokuqinileyo ndize ndithethe into enje ngale, hayi ayilunganga le nto eniyenzayo. Khanifane nicinge ukuba beningaboni aze umntu akuphathe ngolu hlobo, bekuya kuvakala njani? Lo mntu uzama nje ukuhamba njengaye wonke umntu kwaye ufanelwe yintlonipho. Kunganjani ukuba nicele uxolo?

exineneyo enendawo zokuhlala ezilinganiselweyo ndandiziva ndikhathazekile kwaye ndingakhululekanga. Ukungabikho kwezihlalo ezaneleyo kudala ukuphazamiseka kunye noxinizelelo, ngakumbi abo banemiba yezempilo. Yenza ukuba indawo ibe nesiphithiphithi kwaye ingabi nabuntu. Ibeka esichengeni imfihlo kwaye yongeza unxunguphalo lwemeko esele inoxinzelelo, lilonke libonakalisa ucwangciso olulambathayo kwaye linefuthe elibi kwisigulane.

Kukho izizathu ezininzi zokuba abantu bazive beneentloni okanye baphephe ukuthetha ngokukhululekileyo malunga noxinzelelo lwengqondo, ukudakumba kunye neminye imiba yempilo yengqondo. Ezi zizathu zihlala zivela kwinkolelo zenkcubeko, ibala lentlalo kunye nokungabikho kolwazi. Nantsi eminye imiba ephambilli, ibala lentlalo kunye nesigwebo. Abantu abaninzi boyika ukugwetywa okanye ukubizwa ngokuba babuthathaka okanye baphambene. Uluntu luhlala luxabise amandla kunye nokuqina, ngoko ke ukuvuma ukulwa kwengqondo kunokubonwa njengokusilela. Abantu banenkxalabo malunga nokuphathwa ngendlela eyahlukileyo okanye ukuvalelwa ngaphandle kwimibutho yasekuhlaleni.

Ewe, ndiyalukhumbula olo hlobo lwephulo lokwazisa ngesifo sephepha i-TB. Umbono osemva wayo kukukhuthaza abantu ukuba bavavanywe ngaphandle koloyiko okanye ibala, nto leyo eyenza ukuba ukuxilongwa kwe-TB kufikeleleke ngakumbi. La maphulo adlala indima ebalulekileyo. Umzekelo, abantu abaninzi abane-TB basenokungayi kufuna unyango kuba abazazi iimpawu okanye besoyika ukubekwa ibala. Amaphulo anceda ukuchonga iimeko kwangethuba ukunciphisa usulelo.

Ukuba uvuka ebusuku kwaye ufumene indlu yakho isitsha, into yokuqala omele uyenze kukukhupha wena kunye nabanye ngaphandle kwendlu ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo. Ugxininiso lwakho oluphambili kufuneka lube kukusindisa, hayi ukusindisa iimpahla. Imililo isasazeka ngokukhawuleza yaye ukuphefumla umsi kunokuba yingozi imzuzu nje embalwa. Nali ulwahlulo lwenyathelo le nto omawuyenze, hlala phantsi kwaye ujonge ubushushu kunye nomsi ukuba igumbi lakho lisasazwe ngumsi. Ngaphambi kokuba uvule ucango, lubambe ngomva wesandla sakho. Ukuba lushushu musa ukulivula njengoko kusenokubakho umlilo kwelinye icala. Ukuba ucango lupholile, luvule ngononophelo kwaye ulungele ukulivala ukuba ubona umlilo.

Ndingamazisa ukuba ndifuna onwabe kwaye akhululeke, kwaye ndiza kumnceda ajonge ezona ndlela zilungileyo. Okokuqala, bendiza kumbuza ukuba iluhlobo luni indawo ayifunayo. Ukuba ukhetha indawo yokuhlala umhlalaphantsi apho anokuba noluntu okanye indawo ezolileyo yabucala ngakumbi ngoncedo olufumanekayo. Ndikwajonga ukuba angaqwalasela ezinye izisombululo ezifana nokuba kufutshane nosapho.

Ndingagqiba kwelokuba ndithethe naye kwaye ndimcenge ukuba afune unyango. Ndiqale ndivakalise inkxalabo yam ndigxininisa ukuba intloko ebuhlungu rhoqo ayiqhelekanga kwaye ibonisa ingxaki esisiseko. Ibonisa ukuba ngelixa uxinzelelo okanye ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni kungabangela intloko ezingapheliyo ezinokudibaniswa neengxaki zoombono, imiba yesayinasi, uxinzelelo lwegazi oluphezulu okanye into ebaluleke kakhulu. Nokuthembela kwiipilisi zentlungu kuphela kufihla ingxaki kunokuba kuyisombulule.

Ndiyaqonda ukuba uziva usoyika kwaye awuqinisekanga ngokuxelela abazali bakho. Kuyinto eqhelekileyo ngokupheleleyo ukuziva ngale ndlela. Khumbula ukuba nangona kubonakala kunzima ngoku abazali bakho basenokukumangalisa ngokuqonda kwabo bakukhathalele. Kwaye ngelixa benokothuka okanye benemibuzo emininzi ekuqaleni, banokufuna ukukuxhasa ngayo nayiphi na indlela. Kungakunceda ukucwangcisa kwangaphambili kancinci ukuze uzive ukulungele ngakumbi. Cinga ngento ofuna ukuyithetha kwaye mhlawumbi ukhethe ixesha elizolileyo lokuthetha. Nyaniseka kwaye ubanike ithuba lokujonga iimvakalelo zabo njengokuba uzenza ezakho iimvakalelo ngoku.

Urhulumente unokuphumeza amanyathelo aliqela ukuqinisekisa ukuba basiva bekhuselekile kwaye bexhotyisiwe ukuba baqhele ukuxhatshazwa xa bendwendwele ezibhedlele okanye iikliniki. Qinisekisa ukuba ababoneleli bezempilo bagcina iimfihlo engqongqo enika indawo yabucala kunye nokukhuselekileyo yala mantombazana ukuba aveze ukuxhatshazwa ngaphandle koloyiko lwesigwebo okanye impindezelo. Oku kunokubandakanya amagumbi abucala kunye nabasebenzi abaqeqeshiweyo abakuqondayo ukubaluleka kwengqiqo.

Xa amava amadoda obundlobongela basekhaya kunokukhokelela kwimvakalelo zokuzikhetha, iintloni kunye nomzabalazo wempilo yengqondo. Ukubekwa ibala kuyabathintela ekufuneni uncedo kwaye kubethelele iingcinga ezisoloko zirhabhaxa zesini. Oku kuthula akuchaphazeli nje impilo entle yabo kuphela kodwa kwenza kube nzima kubo ukufumana inkxaso kunye nokhuseleko. Uluntu kufuneka luyiqonde into yokuba impatho gadalala inokuchaphazela nabani na nokuba ungowasiphi na isini, kwaye idale indawo apho amadoda aziva ekhuselekile ukuthetha.